Andifuni nokuxoka amafama aphethwe kakuhle kakhulu kule ndawo sihlala kuyo kodwa ingxaki iqala xa kunetha. Abaqashi ababacingeli abantu ababaqashileyo xa kunetha bayabakhupha ngoku imvula itshoyo.

Xa kwenyuke amaxabiso okutya, loo nto iyalunyusa uqoqosho okanye ubutyebi belizwe ngoba abantu bayathenga ke ukutya noba kuduru ngoba ke ukutya sisidingo. Loo nto ke yenza ukuba ubutyebi belizwe bunyuke. Kodwa xa amaxabiso okutya ehlile abantu ke bazawuthenga nangokunjalo kodwa ubutyebi belizwe abunyuki.

Ndicinga ukuba eyona into ingamandla kubantu abazifama ezisakhulayo kukuba abathethelwa ngqalelo, abathethelwa ntweni nangurhulumente. Okwesibini, abanazo izixhobo ezaneleyo zokugcina ifama zabo zichumile, zikhula, zikhuselekile. Nto leyo izawukwenza ubana baqhubekeke phambili baphunyuke iifama zabo zikhule kakuhle bade babonakale nakwabanye abantu.

Ngokuba ukutya okunkonkxiweyo okanye okugciniweyo kwinkonkxa kukuba kuyahlala ixesha elide akuboli, akunuki, akumoshakali. Ngoko ke ukutya okusezinkonkxeni ndingakuthengela kube kuninzi ukuze ndingabi naxhala lokuba ukutya kuzobola okanye kuzomoshakala.

Kuyanyanzeleka ukuba ndicinge kakuhle xa sendigqibile ukuba ndizawuthengisa le nto ndifuna ukuyithengisa.

Okokuqala, ndingahamba ndiyobhenca umhlaba lo ndinaye ndiwujonge ukuba uchume kangakanani, ndijonge ukuba akukho mthombo onokutsitsa ekuhambeni kwexesha onomosha izityalo zam. Okwesibini, ndizawuqalisa ndithenge izixhobo zam zokutyala ndivune. Okokuqala ndiqalise ukutyala, emveni koko xa ndibona uba izityalo zam ziyachuma, ndibona uba ndingakwazi ukuthengisa, ndingaqalisa ukuthengisela abantu noba ngabantu baselalini yam. Xa ixesha lihamba ndibona uba noko ndenza kakuhle, ndisemgangathweni ophezulu ekutyaleni, ndithengisele ke nezinye iindawo ezinkulu ezifana nooShoprite.

Urhulumente angaqalisa afundise abahlali ngakumbi ezilalini ngoba abahlali abanintsi ezilalini baneegadi, abaphelelanga uba neegadi zodwa kodwa baneentsimi. Umntu ngamnye ayobhenca intsimi yakhe, ajonge ukuba ichume kangakanani na kwaye yintoni anoyityala entsimini yakhe. Omnye ingalungela iitumato, omnye ingalungela ikhaphetshu, omnye ingalungela amazambane, aqalise ke umntu atyale. Akazukhawuleza anyuke abe semgangathweni esaqala, uzawufunda abe neempamzamo kodwa afunde kuzo. Aqalise ukuthengisa athengisele abantu belali lowo uthengisa amazambane, athengise ke athengisele nezinye iindawo eziphezulu.

Kufuneka uqiniseke ukuba uyabahlonipha abantu, intlonipho yeyona nto ibalulekileyo ekuqasheni. Kunjalo nje uyabahlonipha, ubaphatha kakuhle abantu xa uqasha okanye xa uqashile.

Anceda kakhulu ekudaleni imisebenzi. Nditsho nje ukuba xa ndithe ndagqiba ukuba igadi yam okanye intsimi yam ndiza kulima, ndizodinga nabanye abantu abazokundincedisa. Nto leyo iza kwenza ubana bafumane umsebenzi ndiphinde ndibabhatale.

Inceda kakhulu ekuvuleni amathuba omsebenzi. Ngokuba xa ndithe ndagqiba ukuba intsimi yam okanye igadi yam ndizawusebenzisa ukuba ndiqale ishishini, andizudinga mna ndedwa kodwa ndizawudinga nabanye abantu abakulo lali yam ukuba bandincedise ukuba sityale, sivune. Nto leyo ivula ithuba okanye amathuba omsebenzi ukuba bandincedise, emveni kokuba bendincedisile ndibabhatale.

Into enceda ukuba umbona angaboli kangangexesha elide, kukhona izinto kuthiwa ngamatanki, ezilalini sisebenzisa amatanki ombona. Umbona wethu siwufaka phaa ukuze ungaboli, sithenge neepilisi zetanki. Ezaa pilisi ziyahlala phayana ixesha elide ukuze umbona ungaboli. Ezaa pilisi zibulala izinambuzane ezincinane ezimosha umbona.

Into encedayo okanye esincedisayo ezilalini ukuba sigcine umbona ungaboli kangangexesha elide, sisebenzisa amatanki. Kukhona amatanki ekuthiwa ngamatanki ombona, hayi amatanki amanzi kodwa ombona. Umbona wethu siwufaka kulaa matanki, emveni koko sithenge iipilisi zamatanki. Ezaa pilisi zamatanki ziyancedisa ukuba zibulale izinambuzane ezifuna ukubolisa laa mbona. Umbona wethu ke uyahlala ixesha elide ude aphele.

Bantu basezilalini ndiyanicebisa, qalisani ufuya nilime, kuzawuba khona iingenelo enkulu kakhulu. Ukulima kuzonceda ukuba ningayi qho ezidolophini niyothenga ukutya, ukutya nizawutya ukutya okusempilweni, ukutya enikulimileyo. Ukufuya niza kuyeka ukumane nisiya ezidolophini niyothenga inyama kodwa ndizawutya inyama eniyifuyileyo. Enkosi.

Ndike ndafumana ithuba lokubukela abantu besenga, nam ndike ndasenga ngaphambili. Ukusenga yeyona nto endiyonwabele kakhulu, maxa wambi ndiyayenza xa ndiye ezilalini.

Xa ndinokunixela nge-hake, i-hake yintlobo yentlanzi yefishi. Ndiyayithanda kakhulu ngoba ayibinawo amathambo, iyatyeka kakuhle. Xa unabantwana awuxhalabi xa uzopha abantwana ngoba abazukuhlatywa ngamathambo batya bekhululekile, nawe uyakhululeka wena mntu ubaphayo. Imnandi inencasa. Enkosi.

Xa , xa ndinokunixelela ngeengenelo zokuba neegadi elolu uhlobo, ndifumana imali enintsi. Andifumani imali enintsi nje qha kodwa nam andiyi edolophini maxa onke okanye maxesha onke ngoba ndisoloko ndinazo izinto egadini yam. Kwaye ndiyathengisa izinto ezinintsi ndifumane nemali, andiyidingi nje imali.

Uboya begusha ekhaya ezilalini siyabuthatha sibuqokelele sibuse apho khona kuprodyuswa khona izinto. Uboya begusha buyancedisa kakhulu ukwenziwa, ukwenza izinto ezishushu, ukwenza izilamba, ukwenza iijezi zabantu abadala nezabantwana kwaye futhi bunceda ngakumbi ubana kube khona iimpahla zezinto zesizini xa kubanda. So uboya begusha ndibuthandela loo nto.

Ukuqinisekisa ukuba imfuyo yam iyagonywa, qho ngenyanga ndinabantu bam abandaziyo endibabhatala imali ukuze baze bazogoma imfuyo yam njengomfama. Aba bantu bayayazi ingxaki yeegusha zam, bayayazi namayeza akufuneka agome imfuyo yam.